Izityalo zasendle zityiwa zizilwanyana zasendle, kuba aziphephanga izityalo ezisendle.

Urhulumente xa enokundinika isiqwenga somhlaba esilungele ukulima, ndingalima kuso kuba ndikhule ekhaya kulinywa. Ndikhule ndilima nomakhulu wam.

Njengomfama khawusibalisele ngeengenelelo zokuvelisa esi sityalo singujongilanga.

Kunzima ukufuya iigusha kuba kufuneka uzihoye xa uzisa ebuhlanti ziyokutya ingca, kwaye uyikhethe ingca etyiwa ziigusha umane uzipha nombona. Uqinisekise nokuba uzipha amanzi ngamaxesha onke.

Andinoncedisa ekuphumezeni izicwangciso zazo kuba iinkomo sizifuyela ukuba sizixhele, senze inyama.

Iindawo ezinqatyelwe yimvula eMzantsi Afrika yiNorthern Cape, kwaye iziqhamo ezikhula apho trees.

Kunzima ukufuya iinkukhu ngoba kufuneka usoloko uzipha ukutya, uzibeke endaweni eshushu, uziphe amanzi, kwaye kufuneka umane uziselisa amayeza athile ukuze zingangenwa ngumkhuhlane.

Isipinatshi yemifuno endiyithandayo kuba inempilo kwaye inezakhamzimba ezininzi.

Zithini iingcinga zakho ngombono wokwabiwa ngokutsha komhlaba ukusuka kumafama amakhulu orhwebo ukuya kumafama akhasayo okanye asakhasayo? Kutheni? Yandisa yimpendulo yakho.

Imfuyo xa igula iqala iphume imifinya ezimpumelweni. Inzwani ezizayo ziba ngathi ziyavuthuluka. Uba ziinkukhu uboya obu beenkukhu buyaphela. Uba ziigusha uboya begusha nabo buyaphela ibe ngathi inezitshanguba.

Kunzima ukufuya iibhokhwe kuba kufuneka uzenzele ubuhlanti okanye apho zizolala khona kufudumale, kusoloko kukhona ukutya, kwaye zinganceda yimvula.

Ukufunda ngezityalo zasendle ezityiwayo kungabanceda kakhulu abahlali baselalini ukuze bayazi bawazi nomehluko phakathi kwimifuno etyiwayo nengatyiwayo, bayeke ukutya imifuno nezityalo ezinobungozi.

Ukuze ubone ukuba igusha inebhula uyibona ngokuba uboya obu bayo bube ngathi buyaphela, ithi xa ihamba iyaqhwalela kwaye nempumlo zigxiza imifinya.

Luthini uluvo lwakho ngokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo njengendlela yohlengahlengiso lomhlaba?

Izityalo ezivunwa ebusika ziikhaphetshu, ispinatshi, imifuno njalo njalo.

Umsebenzi ebendingawuthanda ukuba bendingumfama bendingathanda ukujonga izityalo kuba kulula ukunakekela izityalo kunokunakekela izilwanyana.

Ucinga ntoni kwaye uziva njani ngenkqubo yangoku yobunini bomhlaba eMzantsi Afrika?

Ndingamxelela ukuba ibhokhwe ayiyo, ayisiso isiloqabane, sisilwanyana esikhuliselwa ngaphandle.

Xa kunetha ufuna ukusebenza egadini kumele uqinisekise ukuba unxiba impahla elungele ukuba ungene egadini kunye nezihlangu ezilungele ukungena egadini. Kwaye unxibe nomnqwazi ofudumeleyo, futhi ongangenwa yimvula.

Andivumelani nale ngxelo kuba iihagu sizikhulisa ngokutya okulahlwayo kwaye azikaze zibe nangxaki. Ziyakhula zindlondlobe zityebe.

Izityalo ezingakwazi ukumelana nemozulu yasebusika ziitumato ii-green peppers, iiorenji, amalamla, njalo njalo.

Xa kuthethwa ngehashe ndiye ndicinge ukulikhwela, lindihambise iindawo ngeendawo.

Xa kunokubuyiswa umhlaba amathuba emisebenzi anganda kuba abantu abaninzi bangalima, baqashe abantu ukuba baze bazo basebenzela ezitiyeni zabo. Loo nto ingenza abantu abaninzi bafumane imisebenzi. Abantu abaninzi bangaba namafama njalo njalo.

Iiertyisi endizithandayo zezikhenkcezisiweyo kuba azifani nezinkonxiweyo. Ezinkonkxiweyo ziyavakala ukuba kudala zihleli ethineni kwaye kuyenzeka zifike sele zishwencile zingesanancasa njenganezi ezikhenkcezisiweyo.

cebisa umnini fama ukuba abe naso isikhwama sokukhathalela okukuqala, ukuze kuthi xa kukho umntu ongaphilanga kakuhle akwazi ukuncedakala. Izindlu esilala kuzo zibe klini, zicoceke, kwaye nokutya asinika kona kube nempilo, namanzi acoceke maxesha onke.

Abalimi beefama ezinkulu xa benokuthi baqeqeshe abantu abaselula kwindlela yokuqhuba ishishini lokufama bangazuza kakhulu. Umzekelo, bangadlulisa ulwazi abanalo ngokufama, baludlulise kubantu abaselula. Bangabaxelela ukuba baliqhube kanjani ishishini kwaye bangaphucula indlela okwenziwa ngayo kudala yokulima.

Ndingenza isiqinisekiso sokuba amanzi ndiwakhangela amaxesha onke, ndisebenzise amanzi ngononophelo, ndiqinisekise ukuba amanzi andiwasebenzisi ngendlela engavumelekanga.

Isipinatshi siyakhawuleza ukutshiswa lilanga. Kufuneka usinakekele kwaye sifuna ukusoloko sinkcenkceshelwa ngamanzi ukuze zindlondlobale. Asifuni ke nokutyiwa zizilwanyana, namabhebhetshane phandle.

Ewe, iminqathe yenye yemifuno endiyithandayo kuba inempilo kakhulu kwaye zininzi izinto ezenziwa yiminqathe. Uyakwazi ukupheka ngeminqathe, uyakwazi futhi ukuphinde wenze isiselo kwangayo iminqathe le.

Isityalo endisithandayo ngumbona. Umbona uwutyala usemncinane ukhule umane uwuhlakulela ukuze ukwazi ukukhula kakuhle. Ndiyawuthanda umbona kuba zininzi izinto eziwenzayo. Uyakwazi ukutya usokhula unjalo. Uyakwazi kwaye kuphinde wenze impuphu okanye umgubo ngalo mbona. Uyakwazi ukwenza ukutya okutyiwa ekuseni ngombona. Zininzi izinto ongazenza ngumbona.

Iikholeji neeyunivesithi eMzantsi Afrika zinceda kakhulu ngokufundisa abantwana indlela yokulima nokunakekela izilwanyana efama. Zibaluleke kakhulu ngala maxesha esiphila kuwo kuba abantwana abakhula ngala maxesha bakhula besengayazi indlela yokulima, bengayifundiswanga ixesha elininzi emakhaya. Loo nto yenza ukuthi ukuba baxhomekeke kakhulu kwiikholeji.

Ewe, abantu bakuthi basemdla nokuququzelela ekwenzeni iigadi ezithi zixhase abo bangathathi ntweni, neenzame zokuphuhlisa iindawo abahlala kuzo.

Imifuno, iitapile, iziqhamo, kunye namagqabi zezona zityalo ezenza ngcono kwixesha elomileyo.